Ndingamcebisa umhlobo wam ukuba makaqiniseke ukuba i-credit score yakhe ikulungele ukuba ayifumane i-credit card, aqinisekise ukuba amatyala akhe onke awakhe wawenza uyawabhatala, aqinisekise ukuba ikhadi lakhe okanye umrholo wakhe uyayivuma into yokuba i-credit card angayifumana. Nokuthi aqinisekise ukuba zonke izikweleti zebhanki yakhe asikho esishiyeka ngasemva nokubhatala kwakhe ubhatala ngokwendlela ibhanki ibithethe ngayo.

I-credit card inceda ekuthini wenzelwe ama-transactions akho ngokukhawuleza, ibhanki lakho lihlala likhuselekile, ufumana amaxabiso angayiwayo, ufumana futhi uncedo olukhawulezayo awufani nabanye abantu awumi layini ngamaxesha onke.

Andiziva kakuhle kakhulu ngale meko kuba besele ndizixelele ukuba i-credit card ndizayifumana, kwaye neengxaki zam endinazo besele ndizixhomekeke kuyo le credit card. Andiziva rayithi kakhulu.

Izinto ezidingekayo xa uvula ikhadi elitsha eMzantsi Afrika yi-ID yakho okanye i-ID kopi yakho, i-proof of residence yakho ngokolwimi lwasemlungwini ukwazi ukuvula i-akhawunti yakho entsha.

I-debit card inceda ekuthini abantu bakwazi ukuvalela imali zabo, i-debit card inceda ekuthini ehle amaxabiso etshajizi kwiibhanka zoMzantsi Afrika, i-debit card iyanceda ekuthini abantu bakwazi ukuthenga ngexesha ekulilo umntu azinqumele lona.

Ewe, ibalulekile idilesi kuba yenza ukuba iibhanka zibe nalo uluhlu lwe-information okanye uluhlu lokuba bazi ukuba ngubani ovule i-akhawunti, nokuthi kubalulekile ukuthi idilesi ibe khona kwaziwe ukuba ungubani kanye kanye.

Ndingothuka kakhulu xa ndinokuthi ndikhupha imali kwi-ATM ikhadi lam litshone, kwaye ndingakhathazeka kakhulu kuba ndinganeengcinga zokuthi ndise nokungayifumani le mali kwaye iingxaki zam zixhomekeke kule mali.

Umalume wam xa efuna ukuvula i-akhawunti into yokuqala endinomcebisa yona kukuba makakhethe kuluhlu lwee-akhawunti zoMzantsi Afrika eyona yona akhawunti efikelelekayo, engenazo iitshajizi kakhulu ebhankini ikhadi elifana noCapitec, ikhadi elifana noTymeBank.

Into endinokuyenza kukucela umntu okwilayini endikuyo ukuba andiphe imali yakhe ayiphetheyo u-cash mna ndimtransferele kwibhanka yakhe, ukuba akekho ndiwaphindise amanzi.

Ukufumanisa ukuba nditsalelwa imali endingayaziyo kwikhadi lam ndinokuthatha inombolo yekhadi lebhenki yam ndibafowunele ndibaxelele ngale meko, ukuba andilufumani uhoyo ndinokuya kwibhrentshi ye-akhawunti yam ndiyobika le meko endihlangabezana nayo.

Phakathi kokubhatala ngekhadi kunye nokubhatala ngemali nqo, ndithanda ukubhatala ngemali nqo kuba xa ubhatala ngemali ubhatala ngqo le mali ekumele uyibhatale ukanti xa ubhatala ngekhadi kubakho iimali ezitsalwayo ezibizwa ngokuba zii-charges.

Iibhanka ndizithembile naxa wambi kukho amaxesha apho zikhe zibe nokwethusa ingakumbi uCapitec kubakho iimini apho ukhe uvuke kwibhanka yakho kukho ooziro bodwa kodwa ekuhambeni kwethuba ivele imali yakho. Kodwa noxa kunjalo iibhanka ndizithembile kuba zikhona izinto esizifakileyo kwiibhanka zethu ezifana ne-information okanye iinkcukacha zethu kwiibhanka zethu, noxa ingatsha ibhanka kodwa inkcukacha xa ikhona yomntu webhanka imali yakho unokuyifumana. Kanti xa ubhankisha kumatrasi endlwini awungeke uyifumane imali yakho xa kunokwenzeka ingozi kutshe indlu, itshe kunye nemali yakho.